Ivha i khaedu khulwane sa vhunga vhaṅwe vha vhathu vha tshi baleliwa nga data lune vha ṱahelelwa na u fhiriwa nga miṅwe ya mishumo musi vhunga vha tshi nga ḓiwana wo sendeliwa mishumo kha dzi email mara vha balelwa u i vhono nga u sa vha na data ngeno dzi tshi vha dzi tshi khou ḓura.

Itai uri u shumise data nga nḓila yo pemiwaho ngeno na zwiṅwe zwa zwithu zwi tshi ṱaheleliwa u ita sa vhunga data nadzo dzi tshi fhela u saathu dzhena kana u dalela vhunzhi ha zwithu.

Zwi bva kha baḽantsi ine ndi vha ndi nayo na zwine nda swikelela nda kona u renga.

Sa nga u vha funza nga ha mutakalo wavhuḓi na kufarele kwa mutakalo wavhuḓi uri vha kone u dzula vho tsireledzea na u vha gudisa uri vha kha ḓi nyimele wa nga ita zwifhio zwa khwine.

U nga ri thusa u sedza na u ḓilugisela u ḓifara mutakalo zwavhuḓi, u wana information, u vhona zwine ita a vhaṅwe na, no tou ri thusa zwone zwine, u ya nga hanefha zwine zwa vha zwo pfhumbudziwa ngaho.

Thusa na kha vhane vha balelwa u shumisa luambo lu si lwavho, so nga luambo lwavho vha ya kona u ṱanganedza na u wana information zwo leluwa.

Ndi vhona uri i vha i ya ndeme, sa musi ḓi fha muṋe kana information yavho yoṱhe i tshi vha yo anḓadziwa lune u nga kona uri hu vhe na muthu ane a nga i tswa kana a i shumisa u ita zwi songo teaho, so uri vha dzule vho tsireledzea ndi zwa ndeme.

Ndi tshaka dzi fanaho na muzika wa RnB, Jazz, Amapiano, Hip Hop na Ven Rap.

Hei, a thi khou tou vha na vhuṱanzi sa vhunga natsho tshi ḓo ḓi vha na vhane vha si pfhesesa, so hu khou tou shumisiwa English zwi vha zwi khwine ngori zwi a kona u accommodate vhathu vhanzhi.

Wa kwa Amaphiano une muthu a ngaho Kelvin Momo nda funa u mu thetshelesa sa vhunga muzika wawe u tshi vha wo dzika nahone u tshi kona u pfhesesiwa nga vhathu vho fhambananaho.

Dzi film dzine dzi ri sia ro guda zwiṅwe zwithu kha vhutshilo, dzi fiḽimu dza vhutendi, dza vhurereli, ndi a dzi tevhelela ngauri zwine nda vha ndi khou vhala ngazwo, ndi a vha ndi khou kona u zwi vhona nda kona u zwi pfhesesa khwiṋe.

Stream ndi khwiṋe kha sia ḽa uri a hu na u thome u wana satheḽaithi kana u vhetshelela dishi, zwi a konadzea u vhona huṅwe na huṅwe tenda wa vha u na inthanethe ngeno i tshi vha mashudu mavhi kha vhathu vha si naho data.

Luimbo lu ngaho sa Laluka Inhliziyo Yami, lune lu nṱuṱuwedza uri na u, u khou humbula zwiṅwe zwithu nga mbilu yawu mara i tende u kaidzea.

Mitambo ine nda ṱalela i fana na mitambo i ngaho sa bola, rugby na khirikhethe, tshiṅwe tshifhinga ni tennis zwi tshi katela na dzi olimpiki hune hu ya vha na mitambo yo fhambananaho mara tshine nda dzulela u tou tshi tevhelesa ndi bola na rugby.

A thi thu ṅwalisa mara ndi a rumiwa ndi tshi khou itela hayani.

Zwi tshi ḓa kha mitambo ya kha mitambo zwoṱhe dzisethaḽaithi nthu, zwi a vha zwi zwi khou ṋea vhuṱanzi ha vhukuma sa vhunga zwi tshi vha zwi khou sumbedza zwi no khou itea kha tshetsho tshifhinga.

Ndi vhonesa mitambo tshaḽene i ngaho thuu oo ṱhirii na thuu o foo. Ndi dovha nda funa zwa vhu, zwa muzika zwine ya vha wani Gospel ṱiriṱiri wani nda vhona na dziaction ngeno ndi tshi funa u vhona na mafhungo kha SABC 1 na four o four.

Ndi funa u vha na zwiṱitshi zwa muzika, nda vha na tshiṱitshi tsha mafhungo, nda vha na tshiṱitshi tsha zwa mitambo, nda dovha nda vha na zwiṱitshi zwa u vhona zwiṱori ngauri hafho kha hezwo zwiṱitshi zwoṱhe hu na zwine nda vhona na zwine nda guda nga murahu ha u vhona na u ḓivha zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou itea ḽifhasini.

Nazwo vhunga hu na vhaṅwe vha vhathu vho no vha vha khou takalela zwiṅwe zwa zwiṱitshi sa vhunga ri na zwinzhi zwine fhambananaho zwine ra funa.

U ya nga kha luambo lwanga lwa ḓamuni, ndi vhona zwi songo tou ḓala vhunga zwi tshi konḓa u wana fhethu hune ha vha hu khou to ambiwa luambo lwa Tshivenḓa.

Mimuvi ine nda vhona, hu na muvi i fanaho na vho Spy Kids problem, Problem Child, mimuvi yo no vhonala kha wani thene ya dzi action. Nga nnḓa hayo a hu tou vha na miṅwe mimuvi ine nda tou i vhona.

Ndi funa dzipuḽatifomo sa vhunga kha dzipuḽatifomo nṋe muṋe ndi tshi tou ya nda vhona nga zwifhinga zwine nda khou u ṱoḓa ngeno kha TV ya sathelaithi ndi tshi tou ṱoḓeliwa na u vhona zwenezwo zwine zwa khou tea u tamba.

Ndo no zwi wana musi muvi wa vha u khou tamba u muvi we nda vha ndi songo humbulela na u ḓivha ndi sa khou ḓivha kha tshaneḽe wani wani wani.

Ndi ine nda i takalela i katela mimuvi ya kha SABC 1 ya mafheloni a vhege na kha E, hune hu vha hu khou tamba mimuvi ya dziaction zwiṅwe ya mimuvi ine i ya ri mvumvusa no ita uri risetshelele.

U ḓivha zwa ndeme vhunga hu si natsho zwi sa konadzei uri u kone u swikelela dziṅwe dza dzi tshaneḽe kana zwiṅwe zwa zwiṱitshi.

Data dza nethiweke i no shumisiwa ndi dza telkom, vodacom, na MTN. Vhunzhi ha hezwi zwithu zwi vhangiwa ngauri dzivha dzi dzone netiweke dzo no fara, ri sathu tsheka mitengo, mara telkom vhaṅwe vha i funela uri dzi a farea ngeno vhaṅwe dza vodacom hune dzine dza farea.

Ya, zwono itea ndo no ḓiwana sa vhunga nga hetsho tshifhinga, ho vha hu sina offer ṱhukhu ende ni ndovha ndi tshi kho ṱoḓa u shumisa data lwa shishi, mashudu mavhi a thi ngo kona u wana dza fhasi nda fhedza ndi kho soko renga dza mutengo muhulwane naho dzo vha dzi si nnzhi.

Hei, hafha ndi nga si to amba vhunga dzoṱhe nethiweke nga ngeno dzi tshivha dzi tshi khou vhambedzana mitengo ya dzi data.

Kwanga ndi vhona zwi songo to tea sa vhunga tshiṅwe tshifhinga ri dzi shumisa dza tshinyala dzi sathu na u fhela zwine zwi vha zwi khou ri khosṱa sa vhunga ḓuvha ḽi tevhelaho tsha ḓo shumisa u ḓo tea hafhu u renga.

Vhunzhi ha tshifhinga ndi renga lo no tenda luṋa kha vhege, hezwi zwi tshi vha zwi tshi kho i ṱuṱuwedzwa ngauri ndi shumisa dzimbandeḽe ḓuvha ḽoṱhe, ende zwi ṱoḓa uri ndi nange bandeḽe kana data dzine dzi a kona u vha dzo ḓala.

Zwiitwa nga uri data dzi nga ḓi vhaisala tshifhinga tshisa thu swika ngeno vhane vha dzi data vhatshi vha vha khou ṱoḓa u bindula navho.

Nṋe vodacom ndi yone ane a ṋea data dza khwiṋe u swika zwino.

Data ya luṱingo thendeleki khaedu dzine nda nga ṱangana nda ṱangana nadzo, ndi u fhambana ha mitengo u sokou fanaho na musi mulovha u tshi renga data dzenedzo, u sa wana zwikhala zwa khwine zwa u renga data nazwo ndi dziṅwe dza dzi tshaḽenzhi.

Zwi ita nahone ndi zwi ita vhunzhi ha zwifhinga sa musi hu tshi vha hu dzone data dzine nda kona u dzi swikelela.

Ndi nga ndi renga nga bannga, sa musi ndi tshi vha ndi songo fara tshelede ya cash tshanḓani.

Vha ha netiweke tshiṅwe tshifhinga musi bannga na nethiweke ya data dzine nda kho dzi ṱoḓa dzi sa khou shumisana, zwine zwi nkombetshedza u ṱwa ndi sina data ḓuvha ḽoṱhe.

Zwi bva kha kushumisele kwa data ḓuvha ḽoṱhe, ndi kale uri nga ḓuvha ndi shumisisa hani data nahone ndi zwithu zwifhio zwine nda zwi ita zwono ṱoḓa data.

Vhunzhi ha zwifhinga nga maanḓa maḓuvha ane ndi tovha ndi to i tevhela vhengeleni, zwine zwi ita uri ndi thome u sa vha fhethu huthihi kana kha ku pfesesele kuthihi na murengisi, sa musi tshinwe tshifhinga zwi tshi vinyusa muthu.

Nga maanḓa kha nṋe sa vhunga vhunzhi ha tshifhinga dzi tshivha dzi tshi khou shumisiwa.

Zwo itea nga tshifhinga tsha musi ndi tshi khou ṅwala, dza vha dzi tshi khou fhela ndi songo zwi dzhiela nṱha zwa nkombetshedza u ṱavhanya u dzi dzhenisa nga tshifhinga.

Mathomoni a ṅwedzi hezwi zwi itiswa ngauri hu vha hu hone ni ni tshi kho to thoma nahone ni vha no sedzana na uri ndi one maḓuvha ane na vha no fara tshelede, na u fhela data dzi vha dzi hone dzi tshi kho to fhela vhukuma.

Sa epu ine ivha i ya bannga, sa musi ndi tshi vha ndi songo fara tshelede tshanḓani na uri zwi nndelutshela uita ndi tshiya nṱha na fhasi.

Ndi vha na puḽane ya uri nga ḓuvha ndi zwifhio zwine nda ḓo zwi shumisa kha data, ngeno vhunzhi ha zwithu zwo no ḽa data ndi tshi lingedza nga nḓila dzoṱhe u sa ḓidzhenisa khazwo.

I vha i hone, mara a i tu vhonalesa sa vhunga vhaṋetshedzi vha dzi data navho vha tshi vha vha kha muṱaṱisano.

Kuma vhunga hano maḓuvha u tshi vho kona u ḓadza data dzau wo ḓi dzulela hayani hu songo thoma vha na u tshimbila, hune kale data wa vha u tshi dzi ḓadza wo to thoma wa ya vhengeleni mara u a kona u dzi ḓadza nga app yau wo ḓi eḓelela nahone usa tovha na thaidzo ya u tshimbila u thoma.